Kubalulekile kakhulu ukuqonda ngokupheleleyo imigaqo ngaphambi kokuba ndizibophelele ngoba iya kuba mbi into yokuba ndizifake ndenze isivumelwano sento endingayiqondiyo ukuba ihamba njani. Loo nto ingabangela intoba ndichaneke, ndichaneke kakhulu kwaye kuthwe yonke into yayibhalwe phantsi qha into kunayo mna khange ndiqonde yonke into.

Dadwethu, ayikho inkampani enothi ikuqeshe kufuneke wena uyibhatale kuqala. Uboyazi nje kakuhle into yokuba leyo idibene nobuqhophololo, abo bantu uzawubathumelela imali yakho babaleke negama labo ungakhange ube ufumana nesenti emdaka. Phuma kwizinto ezikhawulezileyo ezivakala ingathi ziyathembisa ngoba abantu phandle apha bayaqhathwa.

Ndingothuka kakhulu kwaye umothuko wam angandibangela intoba ndikhale iinyembezi ngoba kaloku ndiyacinga okokuba imali yam kungenzeka uba imke namanzi, ithathiweyo ngoonqevu ababa iimali zabantu, ngokuba nokuxingisa amakhadi abantu kwii-ATM zokufumana imali. Owu, ndingazithwala izandla entloko.

Tamkhulu wam, kubalulekile kakhulu into yokuba sibe nomasingcwabane ekhayeni ukulungiselela imingcwabo. Kwenzela ube nomngcwabo ondilisekileyo njengomntu omkhulu ngoba kwixesha esiphila kuyo kunzima ukungcwaba umntu ungenayo imali yendleko zomngcwabo ngoba wona umngcwabo uduru kwaye imali yawo asinokwazi ukuyigcina. Ngoko ke, oomasingcwabane bakholo loo nto uba basincede sikwazi ukwenza umngcwabo ondilisekileyo for abo sibathandayo.

Ndikhetha ukubhatala ngekhadi. Unobangela xana ulahle ikhadi uyakwazi ukuya ebhankeni uyokwenza ikhadi elitsha. Umntu ozochola ikhadi lakho akazuyazi ipini yakho ukuba akwazi ukusebenzisa ikhadi. Xana ndinosebenzisa imali kwenzeke ilahleke isipaji kungalahleka naloo mali ndingabe ndiphinde ndiyifumane. Ngoko ke ndikhetha ukubhatala ngekhadi.

Indlela lula nendlela efikelelekayo yokuthumela imali kwizihlobo zakho nezalamane ezi kwelinye ilizwe ndingamcebisa ukuba asebenzise u-eWallet. Athumele imali ngo-eWallet kulula uzawungena ebhankini yakho uthumele imali, ufumane amanani. Inye into ozayithumela uzawuthumela lo manani kunye nepini apho bona bazawukwazi ngayo ukuyofumana laa mali kwivenkile ezikhoyo ezinokwazi ukunceda ukukhupha laa mali.

Eyona ephu ndiyithandayo ukuyisebenzisa efowunini yam nguCapitec app. Yona ilula kakhulu ukuyisebenzisa, kulula ukuthumela imali, kulula ukuthenga i-airtime, kulula ukuthenga umbane, kulula ukwenza izinto nge-ephu yakwaCapitec.